Ga gona lelapa la segosi mo lefelong la me. Fela gantsi fa o ikgolaganya le mong wa lefatshe, wa ga jaana kgotsa dipusoselegae go bona lefatshe. O tshwanetse go netefatsa gore lefatshe le sekasekilwe sentle le kgaogantswe ka dikgaolo, le gore ditokomane tsotlhe tsa semolao le ditumelelo tsa masepala di mo thulaganyong. Go tlhokega gore o duele makgetho, dituediso tsa phetisetso le ditshenyegelo tsa semolao. Go buisana le bareki ba matlo ba lefelo leo kgotsa baitsanape ba semolao, go thusa go dira gore thulaganyo e nne borethe le go nna le di pabalesego.

Ee kgwebo ya dijo tsa setso ruri e ka atlega, ka gonne batho ba le bantsi ba rata go ja dijo tse di ba gopotsang setso sa bone kgotsa dingwao tsa lelapa ka gonne di utlwala di kgethegile ebile e le tsa mmatota. Gape batho ba le bantsi gompieno ba batla go leka dijo tsa mmatota tse di itiretsweng, go na le go ja dijo tse di apewang ka bonako. Fa kgwebo e ntsha dijo tse di monate, tirelo e e siameng, mme gongwe le go dirisa metswedi ya dikgang go anamisa lefoko, e ka gola mme ya me ya ratiwa. Ka jalo ka go dira ka natla le dikakanyo tse di siameng, kgwebo ya dijo tse tsa setso e ka nna le tšhono e kgolo ya go atla, like ya go dira sentle.

Dijo tsa setso tse di farologaneng di rotloetsa tirisanommogo le tshwaragano ya baagi ka go kopanya batho go apaya le go abelana dijo, go tlhama maikutlo a go nna karolo ya setšhaba le go tlotlana. Go abelana dijo go rotloetsa go tlhaloganya ditso tse di farologaneng, le go thuba dikgoreletsi tsa loago. Maitemogelo ano a kopanetsweng a nonontsha dikgolagano tsa loago, le go rotloetsa kutlwano mo gare ga merafe e e farologaneng. So, ka kakaretso dijo di dira jaaka sediriswa se se maatla sa go golaganya batho le go aga kutlwano.

Fashion-e e ka tlisa phetogo ya loago ka go letla batho go tlhagisa melaetsa e e botlhokwa ka diaparo. Tse di jaaka dikhiba tsa moono kgotsa ditaele tsa twantshiso. So, e retloetsa temogo le go ditlwaelo tse di sa siamang, bogolosegolo mo go tsa bong le lotso. Fashion-e gape e maatlafatsa ditlhopha tse di kgapetsweng kwa thoko, ka go rotloetsa go akaretsa le boikgantsho jwa se setso. Ka kakaretso, e thusa go aga setšhaba go tsosa metlotlo le go kgaratlhela teka-tekano.

Ee, go thibela basadi go etela pele mo ditsong dingwe ke mofuta wa kgatelelo. Ka gonne go lekanyetsa ditshwanelo le ditšhono tsa bone go ikaegilwe ka bong. Ditumelo tse di tseneletseng tsa setso le dikakanyo tse di sa siamang, gantsi di leba boeteledipele jaaka seabe sa banna. Di tlhola dikgoreletsi tse di gapelang basadi kwa thoko mo go tseyeng ditshweetso. Se se boloka go tlhoka tekatekano le go thibela basadi go nna le seabe ka botlalo mo baaging ba bone. Go fetola di tlwaelo tse go botlhokwa go fitlhelela tshiamo le go maatlafatsa basadi go etelela pele.